Ezindaweni ezisemadolobhedeni abantu bavulekele imibono ehlukile nemfundo engatholakali kumaphandleni, njengoba lezo zindawo zisagxile kakhulu emithethweni yezwe nase izindimeni zobulili. Abantu ezindaweni ezisemadolobhedeni bafundiswa ngowesifazane kanye nokulingana nokuthi ubulili abukwazi ukunqunyelwa endimeni eyodwa, nokuthi wonke umuntu kufanele akwazi ukupheka, ukuhlanza noma ukwenza ingadi. Futhi ezindaweni zasemakhaya izindima zobulili zisagxiliswa ezinganeni kusukela zisencane zikhula.

Ukuze umshado uphumelele umbhaqwana kufanele uwubeke phambili ukukhulumisana okuvulekile, nokungaguquguquki, uwulalelane ngenkuthalo, ubonise inhlonipho, uthethelele, ube nemigomo efanayo, ulondoloze ukusondelana. Usekele izidingo zomunye nomunye futhi ube nesikhathi sokuhlanganyela okuhlangenwe nakho okuhle, kuhlanganise nokuqomisana njalo ebusuku.

Lo mbuzo unempendulo ehlukene kunabantu abasebasha abasakholelwa emasikweni amaZulu, abahlala bengahlinzeka ukube yilapho sekwenziwa umcimbi wako wokuvuthwa obizwa ngomemulo. Abanye babo bazigcina emadodeni akulungele ukubashada futhi babamba ichaza emshadweni wesithembu, futhi bathatha izindima zobulili. Kukhona nabanye abakholelwa kakhulu kubufazi lapho bezwa khona ukuthi abesifazane bafanele ukulingana, futhi akufanele bavinjelwe ngenxa yobulili babo. Nokuthi badinga ukuhlala ekhishini futhi bangabi nemibono, ebavimbela ukuba bahambisane namasiko amaZulu.

Ukudla kwamaZulu kusathonywa kakhulu yisiko kanye nokugubha kwalo umlando, nokuzibophezela kwamasiko ngakho-ke lokhu akusoze kwaba kuncane. Njengoba kunezindawo ezinjenge kwaMai-Mai, ezithengisa ukudla kwamaZulu nezinye izindawo eziqhubeka nokuthengisa ukudla kwesiko lwamaZulu. Noma inini lapho kunomkhosi ekhaya lamaZulu kudingeka ukuthi bapheke ukudla kwewendabuko, hhayi bona kuphela kodwa futhi bajabulise okhokho.

Ukuhlala ndawonye njengombhaqwanga kunganikeza inzuzo ezinjengezinzuzo zezezimali ezibiwe, ukuqonda okujulile kobudlelwane kanye nekhono lokuhlola ukuhambisana, kepha izinselelo zingafaka izinxabano ezingaba khona ngenxa yokusondelana. Ukuzulazula emthethweni eyabiwe kanye nokuntuleka ngokuvikela okusemthethweni uma kuqhathaniswa nomshado, uma ungakahlanganiswa ngokusemthethweni.

Amasiko amaTsonga ukuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama yezenzakalo ezibalulekile eziphawulwa ngemikhuleko, kanye nemikhuba ehlose ukwamukela umntwana osanda ukuzala emndenini nasemiphakathini efuna izimpusiso zempilo yakhe. Ukuchuma kanye nenhlanhla ngenkathi futhi kusungula ubunikazi babo ngegama elikhethiwe, ngokuvamile imithandazo iqondiswa kuNkulunkulu ohlobene nokuvikelwa nokuqala okusha, nabadala bomndeni bedlala indima ebalulekile emcimbini. Sikholelwa futhi ukuthi isiphrofetho sokuqala umama asinika ingane yakhe igama layo.